Amaphepha afunekako umuntu nakayokuvula i-akhawundi, mazisi wakhe nencwadi yokuhlala nofana yakamasipala.

Kuqakathekile ngombana esikhathini sanje akusafani nesikhathini sakade, lokha abogogo nabobamkhulu nabasafaka imali ngaphasi komatrasi, namhlanje i-akhawundi yebulungelo ibaluleke khulu epilweni yomuntu.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa ngokuthi utjhinge ngebhanga. Nawutjhinga le ngebhanga kuyokufuneka incwadakho yala uhlala khona nomazisi wakho. Nawufika khona, bazokukghona ukukuvulela bakuphe nekarajana lokobana ukghone ukukhipha imali.

Imibuzo efanele uyibuze kukobana imali ifaka kuthoma kumalini, ubuze nokobana todi kumalini ngoba ama-akhawundi la akafani, ngiyo imibuzo ekufanele uyibuze eseqopheleni eliphezulu leyo.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho, kuya kuya ngokuthi esikhathini esinengi urhola malini la Uberega khona nofana imali oyithola ngenyanga yimalini, ngiyo into ezokuhlukanisa ukubona mdele utjhinge kiliphi ibulungelo.

Ibulungelo liyivikela ngokuthi imalakho la ihleli ikhona ibulungekile, ikhitjhwa nguwe wedwa. Uyakghona nokuyifaka kwamanye amabulungelo bona uyangiyikhiphi, uyoyikhipha ngalesi isikhathi. Kuhlekuhle imali leya naseyilapha ngaphakathi kwebulungelo, nguwe umphathi wayo.

Ligcwaliswa ngokobana uthola mazisi wakho nencwadi yala uhlala khona, ufaka amagamakho lapha, ufaka nama-address, ufaka neenomboro zakho zomtato bona imali nayingenako ku-akhawundi, ukghone ukuyibona.

Imali ebhadalwako nawuvula i-akhawundi, yimali yokubamba i-akhawundi yakho, yokobana ihlale ilapho ku-akhawundi, isibonelo, njengalokha nawuvula i-akhawundi bafuna i-fifty rand. I-fity rand leya, mina ngokubona kwami, yiindleko zekarada, yona ihlala ikhona mara ngokubona kwami, yiindlelo zokobana i-akhawundi yakho uyivulile, izothoma iberege.

I-pin iqakathekile ngombana ikarada liyokubanjwa nguwe, nguwe kwaphela umuntu ekufanele uyazi i-pin leyo ngombana yaziwa ngomunye umuntu, kuzoba yikinga. Kufana nalokha i-card lakho lilahlekile, nangabe alina-pin, kukhona ozolidobha, ayoliberegisa. I-pin ibaluleke ngokuthi ivikela imalakho engaphakathi kwekarada nofana engaphakathi kwe-akhawundi.

Nawufika ku-ATM, kunekinobho elinye elibovu, mawufika khona kumele utlhorhe lona kabili, kathathu bese ufaka ikarada lakho emtjhinini, ufaka inomboro yakho, i-pin, uyisithe bona ingabonwa muntu ongemva kwakho, ukhethe nemali ofuna ukuyikhipha, ukhiphe imalakho.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nofana bakamazisi, nawuvula i-akhawundi ngombana bafuna ukwazi la uhlala khona, mazisi bona umuntu wangapha eSewula Afrika nofana ngilo wangaphandle, kubaluleke ngalokho, nalokha imalakho nayilahlekileko ngebhanga, bakghone ukwazi ukuthi uhlalaphi, umazisi wakho yini.

Iye, bavumelekile bona abantu abalupheleko bayivule i-akhawundi, akekho umuntu ongakavumeleki, woke umuntu unelungelo lokuvula i-akhawundi.

I-akhawundi, ilwazi lakhona ungalithola ngokobana utjhinge ebulungelweni, ebhanga nofana bakufakela i-App yebhanga le ozabe uyiberegisa, ngiyo indlela elula leyo yokwazi bona i-akhawundi yakho iberega njani.

Nawulahlekelwe li-card lakho lebulungelo, utjhinga ngebhanga nofana nangabe bakufakele intwenye ebiza nge-App yebhanga le oyiberegisako, uthoma lapho ulivale, utjhinge ngebhanga bakuvalele lona, ngiyo into yokuthoma emele uyenze, nawuneenomboro ubafowunele bakuvalele lona.

Umuntu kufanele, nangabe ulahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali, atjhinge ngebulungelweni lakhe lebhanga, afike abatjele bonyana inomboro yakhe yokubulunga, yokukhipha imali, akasayazi, bakghone ukumenzela etja.

I-debit card isetjenziselwa ukuthumela imali lokha nawuthengako nofana nawubhadelako, ngiyo i-debit card leyo, ukuthumela imali ngokwesithekniki.

Umuntu kufanele bona avule i-akhawundi nakaneminyaka ematjhumi nabunane, nakamncani uvulelwa babelethi bakhe.

Ukuthuthuka kwetheknoloji kuwalethile amatjhuguluko khulu ngombana izinto seziba lula nje, umjeje awusekho, yoke into ibalula, uyakghona nokuzenzela wena.

Iye, isibindi sokuvula i-akhawundi nge-internet nginaso noma kunabogalajana hlangana. Nangiyivulako, ngiyayivula bese ngitjhinga ngebhanga, ngiyokuhlola bona into ebengizifakakweza ku-inthanethi banazo na, ngiyo into engiyenzako nangabe ngivula i-akhawundi nge-internet.

Kuqakathekile ukuba wonge imali nawutjhinga nofana unekhambo lokuyila kelinye ilizwe, ngombana kumele wazi bona uyoyiberegisa ukwenzani, uyokuthengani, nini, njani. Imali kose uhlale unayo eyaneleko, kuqakatheke khulu lokho.

Into edla imali khulu nawunekhambo ziimpahla nokudla nesithuthi okhamba ngaso. Ngizo izinto ezidla imali khulu, ziyayidla imali rerh ayi kancani.

Nakanekhambo umnakwenu fanele athome ngokonga imali, azi bona la atjhinga khona uyokuberegisa malini, ambathe iimpahla ezibiza malini nokudla la ayokudla khona kubiza malini. Ngiyo into ezomenza bona onge imali efaneleko.

Mina esikhathini sanje nanginekhambo elide, ngithoma ngokutlola bona ithikithi lakhona libiza malini, langa lelo langa engiyokukhamba ngalo. Ngithome ngibeke imali, yalelo thikithi, ngithathe imali ngilithenge lilinde ilanga engiyokukhamba ngalo. Neempahla ngithome ngi-lay bhaye ngibone bona lokhu kuzokufuneka, lokhu akuzukufuneka. Nezinto engizozidla le, nemali yakhona ngiyibekela eqadi. Ngiyo into engisizako esikhathini esinengi.

Kuyaliphazamisa khulu, ngombana nawusuka la, usuka uzitjela ukuthi kunje godu akusesenjalo iyajika kungasikade. Kuyaliphazamisa nesikhwama sakho siyaphazamiseka, nemali ozabe uyiphethe ngaleso sikhathi iyaphazamiseka.

USuhla ukuze imalakhe ibe yincani ukuthi iranda nalilinganiswa ne-Amerikha lincani, ngikho athe nakafika e-Amerikha imalakhe yaba yincani. Okhunye kukuthi e-Amerikha ababeregisi iranda, baberegisa ama-Euro nofana ama-Pound hlangana nazo zoyi-two, zombili njalo. Kodwana bona ababeregisi amaranda, ngikho imali isuke yaba nofana isuke yehla.

Umuntu nakanekhambo elide kufanele athome ukonga January, nakazazi bona ngo-December uyakhamba. Nakazazi bona ukhamba ngo-June, uthoma ukonga ngo-June womnyaka ophelileko. Kutjho bona kuba ziinyanga ezisithandathu, ngaphambi kobana akhambe nofana unyaka ngaphambi kobana akhambe. Ngiyo into ezokwenza bona ikhambo lakho liphumele.

Into engingamyelelisa ngayo kukobana, nakafuna ithikithi lesiphaphamtjhini mele athenge la kufanele khona, angalithengi endleleni nofana alithenge emntwini. Kufanele atjhinge la kufanele khona, athenge khona njengeenthabathabeni zeentolo ezikulu, kula litholakala khona.

Kokuthoma kufanele abotitjhere babakhombise, nofana babafundise bona imali yala batjhinga khona injani, nokuthi ibalwa njani. Ngiso isiyeleliso engingabakhombisa sona, ngaphandle kwalokho bangatjhinga ku-inthanethi, i-inthanethi ngiyo ezobafundisa okunengi, bona imali enjalo nabayitholako bayoyibala njani.

Kuqakatheke khulu bona uhlele imalakho kusese nesikhathi, ukuze ungatjhodelwa phambili. Ikhambo lakho libe lihle, kungabi khona izinto ezitjhodako phambili.

Okwanje ngingazi, kodwana angikhumbuli nofana ngizwa bona kuneentjhijilo, ngingazi mina.

Iimali zamanye amazwe angekhe zavuka zilingene kizo zoke iinarha, ngombana iinarha lezi azifani nabantu abahlala kizo abafani, ngikho kungekhe kufane.

Kuqakatheke khulu bona wonge imali nawunekhambo lokuya kelinye ilizwe, ngombana kufanele uthenge izinto ozitlhogako ozoziberegisa nawufika lapho.

Into edla imali ukudlula zoke izinto izembatho iimpahla, bese kuza ukudla nanzo izinto ezidla, imali ngizo lezo. Ngombana mele uthenge iimpahla ngapha kukudla, ukudla ozokudla nawukhamba unande uhlika ukhwele utjhinge ngemakhefini uthenge ukudla.

Ngicabanga bona kufanele athenge izinto azitlhogako, angathengi noma yini ngiyo into ezomenza abe right alunge. Akathenge izinto azitlhogako.

Mina ikambiso engiyilandelako, kukobana ngatjhinga ebhanga ngababawa bona bangidosele imali, bangibekele yona ngizoyifuna ngoNobayeni. Ngiyo into engiyenzileko.

Kungamphazamisa ngombana ezinye izinto ziyakhuphuka, njengethikithi liyakhuphuka liyehla liyakhuphuka liyehla. Nendawo ayokuhlala kiyo la atjhinga khona kuyakhuphuka kuyehla ngiyo into ezomphazamisa, nakasalungiselela ukutjhinga ngaphetjheya.

Into engingamhlathululela yona uSuhla kukobana imali yeSewula Afrika, nemali ye-Amerika, azifani. Nawusuka eSewula Afrika, utjhinga e-Amerika iranda leSewula Afrika, nalinqathaniswa nele Amerika, liyehla ngikho ngithi azifani.

Nawufuna nofana unekhambo elide, kokuthoma kumele uzilungiselele unyaka usathoma, njengesibonelo nangabe ukhamba ngoNobayeni wazi ukuthi thoma ngoTjhirhweni ubeka imali, nyanga nenyanga uyayibeka, uyayibeka kuzokuba ncono.

Nawufuna ithikithi lesiphaphamtjhini into ongayenza nofana lebhesi, into ongayenza kukuthi utjhinge eentolo eenthabathabeni zeentolo la lithengiswa khona esitolo. Ungatjhingi emuntwini nofana utjhinge eendaweni ezingekho, ezingakalungeli ukuthengisa amathikithi.

Into engingabayelelisa ngayo kukobana bangene ku-internet, babone indlela yokuyibala bona ibalwa njani. Bafunde bafundisise bazi ukuthi imali nasewufika ngale eTariyana, ibaleka njani, nawuphethe imali engaka uphethe malini. Bazi nokuyikhulumisa kuthi imali eso yimali eso, yi-five rand njengoba kune-five rand eSewula Afrikha, ngale yimalini bazi. Nokuthi akusi yiranda yinto e-so.

Kuqakatheke khulu bonyana uhlele nawunekhambo elide, kube nemali yokukhamba, yokudla, yezembatho. Ngikho koke lokho okumele ukuhlele.

Iintjhijilo engicabanga bona bahlangabezana nazo, kulokha nabatjhugulula imali fumaniseka ukuthi imali esebayiphethe seyiyehla. Iinkinga ezinengi ngizo lezo, umuntu nakangaziko bona konje la ngiyakhona kunjani, ngizo iinkinga ezinengi abathanda ukuhlangabezana nazo..

Iimali zamazwe angekhe zavuka zilingane, ngoba namazwe la akalingani, nabantu abahlala kiyo abalingani, nomnotho wakhona awulingani. Ngikho neemali zakhona zingekhe zilingane nofana zifane.

Iye, kuqakathekile bona azi ukubala nofana iimbalo, nokuthi azi ukubala imalakhe, ngombana ubugebengu sebudlangile sebububunengi. Uzokuthi nakafika le tholukuthi akazi bantu neemalezi akakghoni, uyokuthola umuntu nje or umuntu ambone ukuthi lo akusi ngewala, athome amgalaje net khona lapho. Kubalulekile ukuthi wazi iimbalo.